Swi va khumba hi ndlela yo ka yi nga ri ya kahle hikuva van'wani va va va nga ri na mali yo hakela kumbe yo fikelela ku hakela loko yi se yi khuphuka mali yaleyo yo hakela mabazi naswona futhi van'wani mi nga kuma ku va ya emintirhweni futhi ku khuphuka ka ku tlakuka ka tihakelo ta mabazi swi ta va khumba hi ndlela yo ka yi nga ri kahle hikuva muholo wa vona swa endleka wu nga ha fikeleli ku hakela mali leyi tlakusiweke yo khandziya bazi.

Swi nga hi khumba hi ndlela yo ka yi nga ri kahle hikuva loko ku ve hi tolovele ku ya edorobeni hi ri ntlhanu ekaya hi nge he swi koti hikuva tihakelo ti ta va ti tlakukile leswi endlaku ku ku ku ta fanele ku sala wun'wani kumbe van'wani ekaya naswona swi ta endla ku vanhu vanhu va nga va va nga ha swi koti no ya edorobeni himhaka ya ti ya ku tlakuka ka tihakelo ta mabazi.

I ku tlakuka ka mafurha lama tirhisiwaka hi mabazi timovha na swin'wana na swin'wana leswo famba mafurha malamo ma nga va ma ri petirolo kumbe diesel loko ma tlakuka swo boha na tihakelo ta mabazi na tona ti tlakuka hikuva na vona lava mabazi va ta lava ku endla mali leyi va nga yi tirhisa ku hakela mafurha malamo.

E-e a va ku vi swihunguto eka swofamba swa mani na mani hikuva swo famba swa mani na mani i swa munhu un'wana na un'wana naswona loyi a khandziyaka swona u fanele a hakela ntsengo lowu wu nga wu nga vekiwa ntsengo lowu hakeriwaka hi wun'wana na wun'wana hi ku hambanahambana ka tindhawu.

Ina mina a ndzi ta n'wi pfuna hikuva mina ndzi tshemba ku hinkwenu vanhu hi fanele ku pfunana naswona ku pfunana swi endla leswaku hi twanana hinkwenu naswona swi endla leswaku munhu un'wana na un'wana na wena a swi kota ku ku pfuna hi ku hi ku hinkwenu hi fanele hi pfunana.

Swi nga va pfuna hikuva swi ta endla leswaku va nga tshembeli ka wun'wana munhu ku u ta va pfuna naswona ku hava un'wana loyi a nga ta va pfunaka handle ka munhu loyi a nga na mbilu yo saseka handle ka munhu loyi a nga wun'wana wa ndyangu wa vona handle ka munhu loyi a va rhandzaka ku hava un'wana loyi a nga ta va pfunaka naswona hi hi vona voxe lava nga ta ti pfuna.

Loko u xava khadi ra vutlhari wa swi kota ku langa ku u lava ku va ra n'hweti kumbe ra tin'hweti tingani naswona u ri xava hi nxavo wa le hansi.

Ti-smart card i makhadi lama vakhandziyi va kotaka ku nyikiwaka mona lama ma endlaku ku va kota ku nghena eka bazi ro karhi naswona loko u ri na smart card mali ya wena yo hakela bazi ralero yi va yi ri ehansi.

Ina a ndzi ta wu tirhisa hikuva fambiselo ra makhadi yo tlhariha ya mabazi swi endla leswaku munhu a a hakela ntsengo lowutsongo wa bazi u nga u nga hakela n'hweti hinkwayo ivi u hamba u khandziya bazi ralero hi ntsengo wa le hansi.

Loko ku ve loko ku ve eka bazi ralero ku hakeriwa hi smart card a wu nge swi koti ku hakela hi mali kumbe a va nge ku pfumeleli hikuva munhu un'wana na un'wana loyi a nga khandziya bazi relero u ta va a ri na smart card naswona ku hakela hi smart card u hakela ntsengo lowutsongo.

Xo sungula ndzi nga ku i maxelo loko maxelo ma nga ri kahle ma endla leswaku swihahampfhuka naswona swi nga hahi kahle leswi endlaka ku va kokela ndzhaku ku famba ka swihahampfhuka naswona va va va ka va endla ku leswaku munhu un'wana na un'wana a va a sirhelelekile loyi a nga ta khandziya xihahampfhuka xexo naswona va endla leswaku xihahampfhuka xexo naxona xi va xi sirhelelekile.

Ina ndzi vona swi fanerile ku tlakuseriwa mali yo hakela loko vakhandziyi va mabazi va khandziya mabazi lembe na lembe hikuva lembe na lembe mafurha lama tirhisiwaka hi mabazi na swin'wana swo famba ma tlakuka naswona vinyi va mabazi va va va ri karhi va lava ku kuma mali yo hakela vanhu lava va nga va nga va thola.

Mina ndzi vona swi ri kahle kambe ku fane ku va na wun'we munhu loyi a nga nkulu loyi a nga ta va a ri karhi a va kombeta ku swi endlisiwa njhani ku endla tano mi va mi ri karhi mi va dyondzisa na milawu ya le mapatwini no a patwini ku fambisiwa njhani van'wani mi nga kuma ku va gcina va swi tsakela ku va lava tirhelaka a patwini maphorisa lama tirhelaka emapatwini.

Xo sungula ndzi nga lava ku vutisa ku i va mani lava a va ri kwalaya kumbe a va va vonangi lava va nga teka xikanyakanya xa mina naswona ndzi nga langutisa tindhawu hinkwato ndzi langutisa loko ku ri a ku ri na tikhamera leti vitaniwaka CCTV footage leti kombisaka no langutisa ku ku endleka yini eka ndhawu yaleyo kumbe kona a ndzi ta kuma ku pfuneka eka tona.

Loko u ri karhi u famba hi milenge ekusuhi na patu u fanele u langutisa ku ku na ndhawu leyi nga endleriwa ku ku fanele ku famba vanhu eka yona loko yi nga ri kona u fanele u famba eka ndhawu leyi u kotaka ku vona timovha leti taka eka wena hikuva loko wo fambela eka ndhawu leyi wa ka yi nga swi kotiki ku vona timovha leti taka u nga kuma ku ku ta movha wu fika wu ku chayisa hi le ndzhaku u ri karhi u nga wu voni ivi u lova.

Xo sungula ndzi nga langutisa ku hi yihi leyi nga na mabazi mo saseka futhi mabazi lama nga ka ma nga thyakiki futhi mabazi lama ndzi swi tivaka ku ndzi ta tshama kahle naswona ndzi nga langutisa ku hi yihi leyi vanhu va yi rhandzaka futhi leyi vanhu va yi tsakelaka ngopfu naswona leyi vanhu va yi yi khandziyaka ngopfu leswi vulaka ku loko va yi khandziya ngopfu swi vulaka ku hi yona leyi yi nga leyinene ku tlula letin'wana.

Xo sungula ndzi nga byela Khensani ku a nga n'wi khomisa mali n'wana wa yena swantswa a yi rhumela eka bangi kumbe eka akhawunti ya wun'wana loyi a nga ta va a ri bazini kumbe a yi rhumela eka mina hikuva swa endleka n'wana a yi lahla mali liya naswona loko yi ri eka mina mali u ta ndzi byela ku ndzi fanele ndzi n'wi xavela yini yini na yini n'wana wa yena ivi mina ndzi teka mali yeleyo ndzi n'wi xavela swilo leswi a ndzi byeleke ku ndzi xavela n'wana wa yena swona.

Xo sungula loko u lava ku xava thikithi ra bazi hi inthanete u fanele u va u ri na ti-data data hi tona ti ku pfunaka ku u kota ku nghena eka inthanete u lava vuxokoxoko hinkwabyo lebyi u byi lavaka naswona u fanele u va u swi tiva ku u lava bazi ra le kwihi u lava ku xava thikithi ra bazi ra ro ya kwihi naswona u fanele u tiva ku i khampani yihi yaleyo ya bazi relero leri u ri lavaka kutani u nghena eka inthanete u sungula ku lavisisa bazi ralero leri u nga ta famba hi rona.

Mina ndzi vona swi hlayisekile loko u ri karhi u swi tiva ku i bazi rihi kumbe ra khampani yi hikuva u va u ri karhi u swi tiva kumbe ku nga ri nkarhi wa wena wo sungula ku khandziya bazi relero naswona ku ri famba navusiku u fanele u va u ri karhi u swi tiva ku ri ya fika hi nkarhi muni laha mi yaka kona kona naswona ku fanele ku va na munhu loyi a nga ta ku hlanganisa naswona u fanele u langutisa ku bazi ra leri a va nga na tinghozi navusiku na loko ri ri karhi ri famba.